Ke nahana lebaka le etsang hore diporo tsa diterene di senyehe ke hobane diterene ha di sa tsamaya haholo. Ebile ha di sa sebediswa haholo jwalo ka dipalangwa tsa rona, mme ka lebaka la seo batho ba fumana menyetla ya ho ka utswa ditshepe tsa diporo tsa diterene, mme ba di rekise e le ho iketsetsa tjhelete. Ba sa bone hore ba ya senya. Ke ka hoo diporo re fumanang di senyehile ha kanakana matsatsing ana.

Tjhe, ha ke bone tshebetso ya dibese ena le boleng bakeng sa batho ba rona ba baholo. Lebaka ke hore dibese di tsamaya ka nako mme di batla motho ya matjato. Ya dulang a tatile a tatetse nako empa baholo ba rona ka ha ba se ba le baholo, ha se batho ba dulang ba tatile, e bile ha se batho ba dulang ba le nakong hape, ditopo tsa moo dibese di emang teng, di hole le motse ka hoo baholo, ba nka nako e telele ho ya fihla ditopong ha ba fihla ditopong, ba fumana hore bese e se e e ba siile.

Ho moreki o tsebe hore dibese tsa rona di tsamaya ka nako, jwaloka ha o reka tekete hana jwale o tsebe hore bese ya rona e yang kapa hosane e tla tswa hoseng. Ka hora ya borobong, o etse hore o fihle pele ho hora ya borobong hobane ha o ka fihla ka mora hora ya borobong. O tlo fumana bese eo siile, mme o tla tlameha hore o emele letsatsi le latelang. Hape ho fumana bese e nngwe. Fihla ka nako, ho qoba hore o iphumane o setse.

Jwalo ka mopalami wa dikoloi tse nyane, ha ke kgetha boemo ba hore ke palama koloi e kapa ke palama e nngwe, ke qala pele ke shebe boemo ba koloi hore na bolokile na. Mohlala, hore koloi eo e hlwekile na. Le hore mohlomong mataere a teng a lokile na, ebe ke a boela hape ke sheba le mokganni hore a na mokganni eo o boemong bo nepahetseng na. O hlwekile na ebile ha a sebedise tayi na.

Joo ke ikutlwa, ke thabile haholo, ke tlo ithekela koloi e ntjha. Ke tlo ithekela koloi e phahameng e boemong bo phahameng haholo. Koloi eo ke tlo ithekela yana, ke tlo e reka ka dikete tse makgolo, ke tlo e reka toropong e phahameng haholo e boemong bo boholo. Joo ka tla ka ikutlwa ke thabile.

Bakganni ba hloka mamello tseleng hobane hangata bakganni ba ditekesi o tla fumana hore ba dula ba tsamaya ka lebelo le hodimo lebelo le tatileng. Lebaka e le ho bontsha moharo wa ho tatela ho ka etsa tjhelete ka nako e kgutshwane. Hape ha ba hlomphane ho hang. Bakganni ba ditekesi ba atisa ho tshwara dibetsa tse kang dithipa, dithunya le diphanga.

Joo, ke kopa thuso ebe bo ntate hale a bona koloi ya ka? Ke ne ke e pakile mona ka mmala e mmala o mokgubedu ebile e boemo bo phahameng. Seemo sa teng se phahame. Joo nna, ebe ha le a e bona? Ke kopa thuso? Ke kopa le shebe le dikgatisong tsa lona, hore ekabe ke mang a e nkileng ao, ke kopa thuso.

Ho ya ka tjhebo ya ka ke bona dibese, ditshebeletso tsa teng di se na boleng ha re tla re tadima maqheku hobane dibese hangata ebile ka mehla, di tsamaya ka nako mme ditopong tseo e leng hore dibese di ema teng, di sebaka le makeishene a rona, mme maqheku ha a tsamaya ka ho potlaka hoo kaalo. Ke ka hoo o tla fumana hore ha ba fihla ditopong, ba fumana e le hore nako e ba siile mme dibese di ba siile le nako ya bona ya hore ba ye ditshebetsong tsa bona tsa toropong. O thole hore le yona e ba siile.